Ewe, zikhona iindlela zokuzonwabisa ngaphandle kwemali nabahlobo bam. Siye sidibane kuleyo ndawo, sihlale sincokole kube mnandi, sixelelana ngezinto esingazaziyo, kutsho kufundwe apho uba ubani wayeke wathi kanene, wayeke wathi. Sidlale nodlala imidlalo.

Ndiye ndithande ukuklina ngoba , ngoba ndifuna iyadi yam ihlale iklini, indlu yam.

Kuye kuthi qatha ingxabano ngoba umdlalo wama-cards uyaxabanisa. Kuthi qatha nemali ngoba kuyabhejwa.

Ewe, ikhona inkulu into abangayifunda abafundi kwiinxaxheba zemidlalo, bangafunda lukhulu. Bangafunda okokuba xa kunje kwenzeka ntoni na, bakwazi nokubheka phezulu nemfundo yabo leyo yezemidlalo.

Ewe, ikhona imisebenzi endingayenza yokwenza ndizonwabise ndifumane imali. Ndingathengisa ndifumane imali eninzi. Kukuzonwabisa ke oko.

Ndingatshintsha abadlali bebhola ndibenze babe liqelana, omnye athi asowuba nengxaki atshintshwe kufakwe omnye.

Ndingakhetha okokuba kuke kumane kuzanywa ukutshintshwa abadlali kufakwe abanye, khona ukuze bazawukwazi ukuphumula kungene nabanye sitsho sikwazi ukuphumelela.

Ibachaphazela ngokuthi babe nengxaki yamehlo bageyine iweyithi kakhulu.

Ndicinga ukuba liyakhula, ngoba ekugqibeleni kwalo ukudlala bebewinile. Lisahamba phambili okwangoku.

Ndingathanda ukuba kubekho i-netball, i-rugby, i-cricket, kunye nezinye. Ngoba ulutsha lethu luya lusonakala ngokunqaba kwesipoti ngoku.

Ndingathanda ukuba ndidibane nabanye abantwana sincokole ngokuba u-Miss ebesithini namhlanje.

Ndicinga ukuba yile nto yokuba bafumana imali, yile nto ibakhuthazayo.

Into engandenza ndibe ngumdlali webhola ekhatywayo, ndiyayithanda ibhola ekhatywayo. Nalapho ndithanda le nto yokokuba umntu owenza kakuhle uye aphiwe imali.

Kuye kuqale kuthi qatha ibhola ekhatywayo ngoba yeyona ithandwa kakhulu esizweni sethu.

Yayiyimincili kuwo wonke umntu. Kumnandi, kungxolwa, uba ngathi ethivini kugarantwa ngale nto, inazo neengoma. Kwakumnandi kakhulu ngelaa xesha lika-twenty ten kuwo wonke umntu. Kuvuywa ngabantu boMzantsi Afrika.

Ndingathanda okokuba kukhe kuyekiswe laa nto yolwaa ngquzulwano, ike iphele.

Ewe, ndandikhe ndayenza. Ngoba ndiye ndiphume endlini ndihlale phandle ndibukele ukuphuma kwelanga, libe litshisa kamnandi.

Ndiye ndibone ukuba lo uthanda into ethile, lo omnye athande into ethile. Ndiyakwazi ukubohlula uba ubani unjani nobani unjani. Ndibone uba abacingi ngokufanayo amawele. Ayikho laa nto kuthiwa bacinga ngokufanayo.

Ewe, ndingaze ndibenayo, ndithabathe inxaxheba ekubalekeni i-marathon. Ngoba kuba nazo izinto ozifumanayo phaya, uba nazo izinto ozizuzayo phaya. Nalapho uyafana noba uyajima, umzimba wakho negazi lakho awuzokwazi ukufumana izifo.

Ndingathanda ukudlala i-cricket ngoba ngowona mdlalo ndiwuthandayo kakhulu, olula.